Umuntu osebenza ngokuqeqesha abantu abazosebenza ngokucisha umlilo, kunezinto ezibalulekileyo ukuzihlanganisa. Kufana nokuthenga izinto okumele uy'gqoke, yimonto, amanzi, kanye ney'nsiza kusebenza ey'dingakalayo ukuze umsebenzi womuntu ube lula.

Emalokishini sihlala sifunda ngokuthi imijondolo ishile imbangela yokusha kwayo isikhathi esiningi kukuxhunywa kukagesi ngendlela engekho right, engalungile. Uhulumeni makaqinisekise ukuthi labo abahlala emjondolo bathola izindlu esesimeni esiphilayo, futhi la bangakwazi ukuthola izindlu kodwa umonakalo kugcina kuba kufa abantu, kulimala abantu abangenze monakalo, ngobani? Ugesi bawuthatha endaweni ngendlela engavumelekile kanti ugesi uyingozi kumele ufakwe ngendlela elungileyo.

Indlela imijondolo eyakhiwe ngayo, yenza kube lula ukubhebhetheka komlilo, kanti ezindlini lezi zendabuko, umlilo, uma isegumbini uye kuyenzeka, ugcineke egumbini, ngobani? Igumbi lenziwe udonga oluqinileyo, futhi nazo zonke izinto ezivikelayo zigcina indlu iyindlu ngayedwana kanti emjondolo uma.

Abezicishamlilo bahlala belilindele ucingo oluvela emphakathini becela usizo. Kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi isithutha abahamba ngaso asikwazi ukuthola indlela yokungena ngaphakathi kubantu. Kwesinye isikhathi-ke kuye kube ukuthi-ke kumele kwenziwe uhlelo kuqala lokuthi kungenzeka kanjani ukuze kugcine kufikeke usizo. Konke lokho kuholela ekutheni umlilo ube uqhubeka ukubhebhetheka. Okusho ukuthi imiphakathi yethu ayithi noma mayikhanda izakhiwo zayo kodwa ibe nakho engqondweni ukuthi ngelinye ilanga iyodina usizo oluphuthumayo nalo usizo oluphuthumayo kuyomele uhambe endleleni enkulu.

Izifo zikhona kodwa ukwazi ukuthi uphethwe yisiphi isifo kubiza ukuthi uye esibhedlela noma emtholampilo. Emtholampilo bayakwazi ukubona ukuthi lesi sifo esikuphethe isiphi, ngoba uThabo kungenzeka ahlale endlini athi uphethwe umkhuhlane omncane nje kanti impela uphethwe i-COVID nawe.

Ey'baluleke kakhulu uma ukucisha imililo ngoba ukuhlenga impilo nakho kudinga ukuthi ubuye ucabangele nempilo yakho njengomuntu ohlenga iy'mpilo zabanye. Indlela-ke esigqoka ngayo njengabacishimlilo ifakazela ukuthi nathi siphephe, okusho ukuthi onyaweni kumele ufake amaguzi angakwazi ukubamba umlilo, nasemzimbeni futhi ufake izimpahla ezingakwazi ekutheni uhogele umlilo, noma ispoko noma onakhuza. Nakwesinye isikhathi uma usubona ukuthi sekuyingozi ukusondela emlilweni, dlalela kude nomlilo noma nawe uyisicishamlilo ngoba asikwazi ukulahlekelwa zimpilo eziningi kuzanywa ukuhlenga enye impilo, kukhona isigaba sokulekelela ngosizo futhi kukhona isigaba sokuthi ubuye eceleni ngoba usizo lwakho ngeke selifaka encupheni impilo yomsebenzi noma isicishamlio.

Emiphakathini yethu saziwa njengabantu abaphila impilo yothando, nokusekana, nokubuyisa ithemba komunye, nokuqinisana amadolo. Uma omunye-ke emphakathini wethu noma emndenini esenesifo se-HIV and AIDS, kubalulekile ukuba thina eseduzane naye noma esiwumphakathi kanye naye simkhombise ukumsaphotha, ukumeseka, nokumnikeza uthando. Okusho ukuthi akukho okushintshayo impilo isafana, akushintshi indlela ayiyona futhi akushintshi indlela asithanda ngayo nendlela asihleka ngayo igama nje lokuthi yena usenesifo esiwukuthi futhi, okungasho ukuthi sezofa usanempilo ande asuke asazoyiphila. Abantu asibenzi befile sengathi bangaphandle kwemiphakathi yethu ngenxa yesifo se-HIV and AIDS kodwa senze umphakathi onothando obukela wonke umuntu ukuba angene abe yingxenye.

Izinhlaka zama-EMS ozinhlaka eziphuthumayo zihlukene, kukhona ezikahulumeni, kukhona ezizimele. Lezi ezizimele zihlale zilindele kakhulu futhi zihlala zingenawo umthamo omningi wabantu abadinga isizo oluphuthumayo. Yingakho-ke uma kwenzeka ingozi lezi ezizimele zihlala ziba ngezokuqala ezifikayo. Isikhathi esiningi esigame ukuthatha isikhathi, hhayi ngoba zingasebenzi kodwa yingoba nazo zisuke zibhizi zisebenza omunye umsebenzi nangokushoda kwezinsiza zokusebenza emnyangweni wezimo eziphuthumayo kuyakudala uqhekeko phakathi kwama-EMS kube sengathi kukhona enza kangcono kunamanje kodwa onke ayafana. Inhloso yawo ukuthi abe usizo lokuqala oluphuthumayo esimeni.

Uhulumeni waseNingizimu Afrika unohlelo lokulekelela izindawo zokukhulisa noma zokugcina abantu asebekhulile. Uma umndeni ubona ukuthi isimo salowo wawo okhulileyo sesingaphezu kwawo noma ubona ngathi useyahluleka ukumnakekela ngokwezimali. Iminyango yama-old age home ihlala ivuliwe ukuthi azobanakekela khona abanikeze uthando, usizo oluphuthumayo, ukunakekelwa okusezingeni labantu asebekhulile.

Usizo lokuqala engalinikeza omunye umfundi. Ngathatha nje kusifundo engangizenze we-Life Orientation nawe-Life Skill ngoba kulapho khona esifundiswa khona ngempilo yomuntu. Kodwa kuthe sengikhulile ngabona ukuthi konke lokhu kuyahlangana ne-Life Sciences lapho khona impilo yomuntu ukulekelela umuntu ukunikeza umsu lokuqala okubaleke khona.